Tikologong ya me ditlamelwana tse di bagodi ba ditlhokang thata ke tlileniki le dipetlele, tse di gaufi gore ba kgone go fitlhela kalafi ka bonako. Tirelo tsa kalafi tse di kgethegileng jaaka ngaka ya pelo ngaka ya matlho, le tlhokomelo ya malwetse a a sa foleng. Ditirelo tsa boitekanelo jaaka boikwetliso jwa mabele, e e bonolo lo go tlhodisiwa ka dijo tse di siametseng bagodi. Tlhokomelo ya mo gae, gore bagodi ba ba palelwang ke go tsamaya ba kgone go amogela tlhokomelo, mo malapeng a bone. Go aga tleliniki tse gaufi le metse, go naya meriana mahala kgotsa di .

Mo tikologong ya me, ditlamelwana tse bagodi ba ditlhokang thata ke tlileniki le dipetlele tse di gaufi, gore ba kgone go fitlhelela kalafi ka bonako. Ditirelo tsa kalafi tse di ikgethileng jaaka ngaka ya pelo, ngaka ya matlho, le tlhokomelo ya malwetse a a sa foleng. Phetisetso ya kalafi, ditirelo tsa boitekanelo tlhokomelo ya mo gae.

Mo setšhabeng sa rona go na le dilo tse di tlwaelegileng, tse batho ba di lebeletseng ka go tlhokomelo ya batsadi kgotsa bagolo. Ka setso go solofelwa gore bana kgotsa ba losika ba tlhokomele batsadi fa ba gola, ba ba naya dijo marobalo le lorato. Gape go lebeletswe gore ba seke ba tlogelwa ba le nosi, le fa go ntse jalo boammaaruri gantsi bo farologane, batho ba le bantsi gompieno banna metseng ba le gakala le batsadi ba bone. Mme ka ntlha ya tiro kgotsa mathata a madi, ga ba kgone go tlhokomela batsadi tsela e solofetsweng.

le ditekanyetso tsa setso di bopile maikutlo a rona ka tsela e kgolo ka go go tsofala le tlhokomelo ya batsadi kgotsa bagodi. Ka setso re rutiwa go tlotla bagolo re ba lebelele jaaka metheo wa lelapa, le polokelo ya kitso. Se se dira gore re nne le maikarabelo a maikutlo a gore bagodi, ba tshwanetse go tlhokomelwa baseka ba tlogelwa ba le nosi.

Ke akanya gore lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlhokomeleng bagolo. Lelapa le tseya maikarabelo a letsatsi le letsatsi jaaka go bafa dijo, marobalo le lorato. Setšhaba sona se thusa ka ditlamelwana tse di akaretsang kalafi, boitekanelo le ditirelo tsa semowa. Ka jalo pharologanyo e bonala gore ditso dingwe, di a ikanyega thata ka lelapa, mme dingwe di amogela gore setšhaba le puso le tsona di tshwanetse go tsenya letsogo.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelwang bagodi di akaretsa tlileniki le dipetlele, tse di bafang tlhokomelo ya kalafi le meriana. Dithuto tsa boitekanelo tse di rutang ka dijo tse siametseng bagodi le boikwetliso jo bonolo, tlhokomelo ya mo gae, mo badiri ba etelelang bagodi mo malapeng a bone.

Mo mafelong a itseng bagodi ba tlhokomelwa mo mafelong a tlhokomelo ya bagodi. Bodulo bo bo sireletsegileng lefelo la go nna le tshireletso, dijo tse di ikemetseng, tlhokomelo ya kalafi boitekanelo ba di-program tsa boitekanelo le boithabiso. Thoto ya maikutlo le semowa, mafelo a mangwe a duelwa ke malapa kgotsa batsadi ka madi a a rileng, mme mafelo a mangwe a tlhamela ke puso ka thuso ya mahala kgotsa ka di tshenyegelo tse di kwa tlase.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso e gone jaanong ya go tlhokomela bagodi e santse e na le ditsela tse di siameng. Jaaka go bafa madi a pension-e, go tlamela ditirelo tsa kalafi mo ditleniking le di petlele le go aga mafelo a tlhokomelo ya bagodi. Fa go ntse jalo e ka tokafatsiwa ka ditsela tse di latelang, go oketsa palo ya mafelo a tlhokomelo ya bagodi mo mafelong a kgakala, go naya bagodi tsela tse di matlhofo tsa tsa kalafi. Go ruta badiri ba tlhokomelo ya bagodi ka bokgoni jo bo kgethegileng.

Ya gore phenšhene ya puso e na le seabe se segolo thata mo boleng jwa botshelo jwa bagodi. E ba thusa ka madi a a ka ba rekeleng dijo, diaparo, meriana le dilo tse dingwe tsa letsatsi le letsatsi. Se se fokotsa ditlaelelo le go itekanela, ka gonne bagodi ba sa ka malapa a bone. Le fa madi a pension-e a ka se lekane go dira dilo tsotlhe, a tlisa boipuso jo bo rileng tlotlo.

Go bona phenšhene ya puso ya go tlhokomela bagodi, go tshwanetse ga dirwa kopo ka tsela e e molaong. Jaaka go etela offisi ya puso, go tlatsa foromo ya kopo, go fa dipampiri tse di tlhokegang. Ka jalo go dira kopo go tlhokana le dipampiri tse di feletseng, le go latela mekgwa ya puso.

Pension-e e no e thusa thata ka gore e fokotsa kgatelelo ya madi mo lapeng. Batlhokomedi gantsi ba tshwanetse go reka dijo, meriana le diaparo tsa batsofe. Mme fa go na le pension-e e, batsofe ba ka ikemela mo go sengwe, se se dirang gore madi a lelapa a seke a felela mo tlhokomelong ya motho a le mongwe fela. Mme ba kgone go tokafatsa botshelo jotlhe jwa lelapeng, gape phenšene e dira gore batlhokomedi ba ikutlwe ba imologile ka gonne, ba itse gore batsofe ba na le tshegetso nngwe ya tlhamalalo.